Ke ne ke reka meriana leqhepeng la Clicks, mme ha ke e reka leqhepeng leo, ba ne ba e tlisa hona mona ho nna moo ke leng teng. Tsela ena ke e bobebe, mme ha ho hlokahale hore o lo fola di-line tse telele-telele.

Ditsing tsa rona tsa bophelo, ditshebeletso tsa HIV or AIDS ke tsa maemo a kgotsofatsang, ho ba hana jwale, batho ba bangata ba se ba kgona hore ba fumane dipidisi, ho kokobetsa lefu lena la HIV or AIDS.

Tlwaelo ya bophelo bo botle ba setso, ke e kenya tshebetsong ha e le hore ke tshwere ke sefuba. Ke nwa moriana o bitswang lengana, mme ke e kenya tshebetsong hape ha ke tshwere ke mala. Ke nwa meriana e ka reng mohalakane hore o nhlwekise ka mpeng. Ke ithutile hore meriana ena ya setso, e batla e le boleng bo tlase ho feta eo re e rekang dingakeng.

Moahisani wa ka, ka ha o sona le lefu lena la HIV, o lokela ho nwa dipidisi tsa di-ARV hore o be le bophelo bo botle. Mosadi wa hao haebaneng o se a tshwaetsehile, o lokela ho ya tleliniking ba mo fe di-ART, hore a se ke a tshwaetsa ngwana, mme o lokela hore a se ke a nyantsha ngwana. Empa ha e be ha so tshwaetsehe, o lokela hore a nwe dipidisi tse re di bitsang di-PrEP hore a kgone hore a se ke a tshwaetseha.

Matsatsing ana batjha ba rona ba se ba inehelletse hojwala le dithethefatsi. Bongata ba bona ha bana mesebetsi, mme ba bona ba sena bokamoso. Ke nahana hore re le setjhaba re lokela ho ba atometsa, re lokela ho ba atometsa re etse bonnete ba hore ba tlohella dithethefatsi le jwala. Re lokela ho etsa bonnete ba hore ho ba le mesebetsi naheng ya rona ya Afrika Borwa. Hoba qetellong, seo ba etsang ba inehelle dithethefatsi le jwaleng ke hore ha ba na seo ba ka se etsang.

Ke nahana hore dipetlele tse hlokomelang batho ba tshwereng ke lefu la kelello ha di a lekana hoba, ka ntle ka mona re na le ho kopana le batho ba nang le lefu leo la kelello, ba senang moo ba ka yang teng. O tla fumana motho a le ditshila, a lapile, a ntse a bua a le mong.

Ke nahana hore meriana e ya haella ditleliniking tse mahaeng, hobane mahaeng batho ba teng ba bangata, ba ya kula mme re ya tlala ditleliniking, ke ka hoo meriana e felang ka pele. Ho lokela hore meriana e mengata e tliswe mahaeng eseng ditoropong, hoba batho ba ditoropong ba banyane mme ba mahaeng ba bangata.

Ke nahana hore di-campaign tse tjena di kgona ho akaretsa mathata ohle ao banna ba nang le ona. Lebaka ke hore banna bohle ba ya ya moo, mme ba kgona ho ntsha mathata a bona kaofela, ba a behe tafoleng mme ba eletsane jwalo ka banna.

Batho ba bang ba reka meriana e seng molaong, hobane ba tshepiswa hore e tla ba thusa. Ho ba le di-cartoon-u tse bontshang meriana ena e ka thusang, empa e se nnete.

Mehleng ya kajeno, bana ba se ba rutwa ka thobalano le ho itshireletsa ha ba etsa thobalano, hape le hore ba itshireletse hore ba se ke ba ima ha ba etsa thobalano. Empa ke nahana sekgahla se ba imang ka sona, se bakwa ke hobane ba iphapanya.

Mokudi ha a na le lefu le sa foleng, o lokela ho nka meriana le dipidisi, hore a kokobetse lefu lena le se ke la mo bolaya. Ha a sa nwe dipidisi le meriana ya hae, masole a mmele a hae ha no kgona ho itwanela ho dikokwanahloko mme o tla shwa.

Lebollo la thabeng, ke moo bashanyana le bananyana ba yang teng ho ilo etswa banna le basadi. Mme lebollo la sepetlele ke moo moshanyana a yang teng ho lo tlosa letlalo la bokapele ba hae hore a tle a se ke a kenwa ke dikokwanahloko ha bonolo. Empa dikotsi tsa ho ya lebollong la thabeng ke hore, ho ka etsahala hore o tswe madi a mangata mme ba se kgone ho wa thiba, hape ho ka etsahala hore o kenwe ke dikokwanahloko. Lebollo la sepetlele ditla-morao tsa lona ke hore, o ka thola dikokwanahloko tse kang di-bacteria empa melemo ya lona ke hore ba ka kgona ho o thusa ka pele.

Batjha bohle ba lokela ho kopa kopano ditleliniking, ba kopane le manese hore ba bue se ka pelong tsa bona. Ba bue hore, ba hlekefetswa mme ho tlwe ka tharollo hore taba ena e ka sebetsuwa jwang ho tloha tsatsing leo la kopano.

Dintho tsa sesotho ho thwe ha wa tlameha ho botsa. Meya eo e ke ne ke na le ona, ke ne ke sa tlameha ho botsa hore ke ya bo mang, le hore e tswa kae. Batho ba baholo ba dula ba re , ba re eletsa kamehla hore ha wa tlameha ho dula o botsa hore o tlo thole thuso.

Tlhokeho ya meriana ditleliniking tsa mahaeng, e bakwa ke hore batho ba mahaeng ba bangata haholo, mme meriana eo kapa dipidisi e fela ka pele. Sena se na le ditla-morao ho batho ba nang le mafu a kang bo tswekere, ba hlokang ho nwa dipidisi letsatsi le letsatsi.

Hore moshanyana wa ka a bolokehe lebollong, o lokela ho latela melao ohle ya e fuwang ha le moo thabeng, o lokela ho etsa tsohle tseo ba reng a di etse mme a hlomphe. Ka hoo, ke tla tseba hore o tla ba bolokehile. Mme ke tla dula ke etsa hore ke dule ke botsa ka bophelo ba hae.

Ha ke kula ha ke kopantshe meriana ya setso le ya sekgowa. Ha ke kula, ke tshwerwe ke sefuba, ke nwa meriana ya sekgowa empa ha ke tshwere ke ntho e batlang, e hloka hore ke ye ngakeng ya Sesotho ke nwa meriana ya setso.

Ke nahana hore batjha bohle ba lokela ho tsamaya dikopano tse tshwarwang ditleliniking, moo ba rutwang ka dipelehi le hore ba ka thibela jwang dikokwanahloko tse tshwanang le HIV. Le hore ba ka itshireletsa jwang hore ba se ke ba ima.

Ha ke a kgotsofala haholo ka tshebetso ya lona ya tshohanyetso mona moo ke dulang teng. E nka nako e telele ho fihla, mme ka nako tse ding ha e fihle hohang. Sena se etsa hore le ha motho haeba o na a tla fola, o qetella a hlokahetse ka lebaka la hore le nka nako ho fihla kapa ha le tle hohang. Ha ke hantle hohang ka taba ena, mme e ya nkgopisa, le lokela ho thusa batho hobane ke mesebetsi ya lona.